Tseo tse marangrang, empa ke lokela ho netefatsa hore e tlaba tsa nnete. Tse tswang mohloding ya bophelo bo botle, o tshepisang. Ho itshetleha fela ka social media ho ka beha bophelo kotsing ha diketso di sa nepahala. Ke mokgwa ona ke reng ke ka di nka mane le mane.

Batho ba bang moo ke dulang teng. Ba hlompha le ho hlokomela batsofe ba bone hantle, ba ba fa dijo, tlhokomelo le lerato empa hona le ba bang ba sa hlokomele, ba ba tlohella ba le bang kapa ba ba hlekefetsa. Sena se bontsha hore tlhokomelo ya batsofe e sa ntse e fapane ho ya ka malapa le maemo a bophelo.

Ntho ena e batho bana ba e buang ha ena kelello hohang, hobane ha hona nthwe jwalo.

Ho ya ka nna ha ho bonolo hore batho ba mahaeng ba fumane ditshebeletso tsa thero ya malapa. Le ha di le teng clinic-ing hangata di-clinic di hole le mahae a batho, mme dipalangwang ha di fumanehe ha bonolo. Hape, batho ba bang ba ka tshaba ho botsa ka thero ya malapa ka lebaka la dihlong kapa tlhahiso leseding e fosahetseng. Ke dumela hore ho bohlokwa hore batho ba etse thero ya malapa hobane e thusa malapa ho rera bokamoso ka nepo, ho thibela ho ima ho sa rerwang le ho ntlafatsa bophelo ba mme le bana. Ha motho a tseba ditokelo tsa hae tsa bophelo, bo botle a ka etsa diqeto tse molemo bakeng sa lelapa la hae. Ee, ke e mong wa batho ba bonang bohlokwa ba ho etsa thero ya malapa, mme ke kgothaletsa le ba bang hore ba etse ba etele di-clinic-ing ho fumana tsebo e nepahetseng.

Tlwaelo ya bophelo bo botle ba setso, eo ke e kenyang tshebetsong, ke ho nwa tee ya dinare tsa setso. Ha ke ikutlwa ke batla ho kula, kapa ke se le matla. Sena se thusa ho matlafatsa mmele le ho thibela malwetse a manyane jwalo ka sefuba, le ho thubelwa ke hloka molemo wa yona ke hore e sebedisa dintho tsa tlhaho ho ena dihlopha tse kotsi mme e theko e tlase. Ke ithutile ka tlwaelo ena ho ngoko wa ka mme ke bile ka e bala bukeng e buang ka ditlwaelo tsa bophelo bo botle ba Basotho.

Dikolo le S_ G_ B di lokela ho netefatsa hore ho na le tshireletso e lekaneng, ho ke nyelletswa bo remedy le mehato ya tshohanyetso. Batswadi ba lokela ho ruta bana ba ba bone ka boitshwaro bo botle. Le ho ba kgothalletsa ho buisana ho re na le bothata. Ho lokela ho ba le tshebedisano pakeng tsa dikolo, batswadi le setjhaba ho hlokomela bana le ho ba sireletsa kotsing.

Tlhokomelo ya maikutlo a batsofe, ba bangata, ba utlwa ba le bang ba hloka lerato la puisano. Sena se rutuwe haholo, empa se bohlokwa haholo bophelong pelong ba bona. E nngwe hape, e ka ba thuswe ka ditokelo tsa batho ba tsofetseng, ho bohlokwa hore ba rutwe ditokelo tsa bone hore ba se ke ba hlekefetswa kapa ho kotsing.

Ke ke bone batho ba eleng hore ba e fumana, ba e ja ka bohlaswa, ha ba qeta ho e fumana. Jwale hee na nthwe nka e tjhentjhang nka etsa hore ba e fumane ka ka dibeke tse arohaneng. Ba sa e fumana e le nngwe ka nako eo one.

Taba ena, ke a e kgolwa hobane batho ba bangata ba ya ho dingaka tsa setso bakeng sa meketjana ya ho itlhwekisa bophelo ba bona, bo sa tsamaye hantle. Taba ena e ama maikutlo a batho haholo, haholoholo ha ho na le lefu lapeng.

Batho ba mahaeng ba fumana bothata ho fihlella meriana. Ka lebaka la mathata a tsamaiso le dipalangwang. Ho lokela ho ntlafatswa ha ditsela tsa phano le tlhokomelo ya bongaka dibakeng tse.

Botenya bo ka baka mathata a bophelo bo kang lefu la pelo, kgatello e phahameng ya madi le lefu la tswekere. Ke ha bohlokwa hore banna ba tsebiswe ka dikotsi tsena ho ntlafatsa bophelo ba bona.

Monna o nka moriana wa hao ka mehla. Ke ntho e bohlokwa haholo hobane ho thusa ho laolwa lefu la hao le ho thibela hore le mpefale. Ha o sa nke meriana, o beha bophelo ba hao kotsing e kgolo fela.

Nka jwetsa mmuso hore batho ba mahaeng ba sitwa ho fumana tlhokomelo e potlakileng hobane ba tlameha ho ya toropong, mme mmuso o lokela ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo dibakeng tsa mahaeng ho fokotsa bothata bona.

Ho bula di - clinic dihora tsohle ho thusitse haholo hobane thuso ya potlako e fumaneha neng kapa neng. Ke ne ke ile ka kula hara mpa ya bosiu, empa ke a leboha hobane ke ile ka fumana thuso hanghang. Batho ba se ba ikutlwa ba sireletsehile hobane bophelo ba bona bo dula bo tshireletsehile, motshehare le bosiu.

Ke ne ke ikutlwa ke fodile ka mora matsatsi a mmalwa ke nwa dipidisi tsa T_ B, ke be ke etsa phoso e kgolo ya, ho di tlohela pele. Lenaneho Le feela jwale T _B ena e se kgutlile ka matla ho feta pele mme ke ikutlwa bohloko haholo sepetlele. Sa mpotsa dipotso tse ngata hobane ba batla ho tseba hore na ke ile ka latela kalafi hantle. Empa hona jwale se ke hlajwa ke dihloong.

Sepetlele se setjha se tla hohela batho ba bangata ba tlang ho batla kalafo. Ke ka hona hobane le menyetla e mengata ya kgwebo. Ke ka monyetla ona nka qala lebenkele la dijo kapa lo itjhebela letsatsi le letsatsi hobane ke a tseba batho ba dula ba tla mo ka mehla.

Motswalle ke ne ke tla kopa hore ho tloha hona tje o nwe dipidisi tsa hao hantle hobane ntho eo e na le ditlamorao tse ngata, ditlamorao tse leng hore di ka fihlella ho lefu. Ha ebe o ka tswella ka ntho, e leng hore o ntso e etsa.

Taba ya lebollo matsatsing ana ha e sa le bohlokwa. Ha ke nahana hore e ne le bohlokwa jwang mehleng ya kgale, hobane hona tje. Batho se ba ya lebollong mme ba kgutle ntse ba tshwana kapa ba kgutle e le hore ha ba fetoha haholo, kapa ba fetohile hore ba etse ntho tse mpe le ho feta.

Sepetlele se lokela ho phehela bakudi dijo tse bobebe, tse nang le phepo e nepahetseng le tse di bonolo ho di ja. Dijo di lokela ho hlophiswa ka tlhokomelo hore di thuse bakudi ho fola ka pele.

Phapang ke hore, lebollong la sekgowa ba bolliswa fela, empa lebollong la setso ba bolaiswa e be ba fuwe le dikeletso tsa hore ba phele maphelo a bone jwang. Empa hee dikotsi di a fapana hobane lebollong la setso ho kotsi ho feta lebollong la sekgowa hobane lebollong la sekgowa ho na le batho ba e leng hore ba itokiseditse hore ba etse mosebetsi wa ho bollisa ho compared to ba lebollong la setso.

Dumela ke founa ho botsa hore na ke hobaneng ha tshebeletso ya tshohanyetso e nka nako e telele. Ho fihla mona mo re dulang teng? Re ikutlwa re silwe ke nako le bophelo, haholoholo ha ho na le maemo a potlakileng, ke kopa ho utlwa hore na morwalo wa ho ntlafatsa taba ena keng?

Nkare a shebe hore kgwebo e ngodisitswe ka molao, mo e leng hore o tla kopa bopaki ba ngodiso kapa licence. Hape nkare a ithute ka mokgatlo moo a tlo balang maikutlo le boiphihlelo ba batho ba bang Internet- eng kapa batho ba tsebang.

Re lokela ho kopana, re le dingaka, re buisane ka kotsi ya meriana ena e se nang ngodiso kapa netefatso. Re tla sebetsa mmoho le ba boholong ho ruta setjhaba le ho thibela thekiso ena.

Ee, ke a le tshehetsa hobane le ruta bana bokgoni ba ho itlhokomela ka ho lema le ho tseba hore na dijo di hola jwang. Le hape le thusa ho matlafatsa tshebedisano pakeng tsa thuto le bophelo ba nnete.

Ho ima ho na le kgatello e phahameng ya madi ho baka mathata a kang preeclampsia, kapa ho tshwarwa ho leseya ka popelong, ba lokela ho laolwa hantle ke ngaka pele ba ima. Hape ba lokela ho qoba kgatello ya maikutlo le dijo tse nang le letswai le lengata.

Mmuso o lokela ho matlafatsa le ho phedisa molao ka thata, moo e leng hore, kgahlanong le barekisi ba seng molao ho kenyelletsa dikotlo tse tiileng. Hape, mmuso o lokela ho ruta setjhaba ka kotsi ya ho reka meriana e sa laholeheng, le ho kgothalletsa ho fumana mafelong a molaong feela.

Movember Campaign e reretswe ho fihlella tsebo le tlhokomelo ya bophelo ba banna, haholoholo mabapi le kankere ya prostate ya testicular. Le mathata a kelello, hape ho kgothalletsa banna ho etsa diteko tsa bophelo ka mehla le ho buisana ka mathata a bona ntle le ho ipata.